Ayi, ekuqaleni cha, ngangingawuthandi impela, ngangithi noma ngiwenza nje, hhayi, ngizihudule yabo, kube engathi nje ngichitha icala kodwa kuthe ukuhamba kwesikhathi, hhayi bo, kwaqala kwashintsha ngayibona ukuthi, hhayi, yazi le nto le akuyona le bengicabanga ukuthi. Le nto kahle kahle i-right, iyenzeka lento kahle kahle yiyo lento engangiyifuna. Njengamanje sengiya-enjoy-a-ke ukuyenza, sekumnandi nje. Nomunye umuntu nje impela hawu sengathi uma ngimchazela ngithi hhayi awukuze ngapha, uzobona la.

Ngicabanga ukuthi kumele inikwe zinikwe imidlalo ehambisana nazo ngako leso sikhathi nangokwe nangokweminyaka yazo, ukuze nazo zizokuthakasela ukudlala leyo midlalo zingenzi nje ngoba ziphoqiwe, noma kube sengathi ziphoqiwe azinikwe indaba ezohambisana nazo ukuze ziyithakasele ukuyenza.

Zingaqinisekisa ngokuthi izindawo zokudlalela kumele zilungiswe kahle, zinakekelwe futhi umuntu onolwazi ukuze zizohlezi ziphephile noma bedlala kudlalwe ngokukhulu umuntu ukuy'themba nongathuki ukuthi kunento engase iyenzeke.

Ziningi izindlela zokwenza imali la ngaphandle. Kuwukuthi umuntu kumele ekhethe lokhu okuzohambiselana naye, ungakhipha into ngoba nakhu ibona yenziwa omunye noma ibona yenziwa imngani wakho, khetha lokhu okuhambisana nawe, okuthandayo noma lokhu okubonayo ukuthi cha ngingakhona okukwenza lokhu ukuze uzokwenza ngothando. Kungathi wenza ngoba ngathi uphoqiwe.

Iguquke kakhulu izinguquko zona zikhona zinkulu impela. Ngenxa yokuhamba kwesikhathi isikhathi samanje asisafani nasakqala. Kuhamba kuhamba izinto zishintshe nangendlela ezenziwa ngazo kodwa-ke lezi iy'nguquko azikho zimbi zinhle ngoba zihambisana nesikhathi samanje, nabantu bayazithakasela.

Kungaqinisekiswa ngokuthi behlangane ndawonye la, okuzothi masekuhanjwa sekuyiwa endaweni yezemidlalo, behambe bonke isikanye.

Angeke ngizizwe kahle ngalesi senzo ngoba enkundleni kumele kuphephe iy'ngane futhi laphana kumele zihambe ziyodlala, hhayi ukuthi kukhona omunye oseyohlasela omunye. Lokho kungaba yisenzo esibi kakhulu esingeke singiphathe nje kahle.

Kune-project engiyibonile engihlaba umxhwele kakhulu ile yezicathulo zabantu besifazane ezifakwe ubuhlalo. Ngithe uma ngiyibuka ngay'bona, hhayi, kuyiyona engathi ihambe phambili. Ngoba zona zibukeka zizinhle impela kunalezi ey'suke sezisesitolo ngoba ziyathathwa zishintshwe zifakwe ubuhlalu lobu bese ziba zinhle kakhulu.

Umdlalo ngoba aziwazi, kungadingeka mina ukuthi nami ngibe khona siqu ngikwenze lokho ngizifundise ngiqale ngizibonise ukuthi kwenziwa kanjani. Ukuze nazo zizokwazi ukuthi zenze ngoba sezibonile. Ngenze kanye nazo zidlale sonke ndawonye ukuze kuzoba lula ukuthi zisheshe zibambe.

Yabona uma ngibona zidlala vele ngikhumbule nami, ngsadlala ngize ukuthi angihambe ngiyodlala nazo, ngiy'tshele ukuthi yabo mina la hhayi ngangiwumpetha-ke mina ekudlaleni lokhu ngangenza kanje, wozani nginibonise.

Kuyasiza kakhulu ekutheni ngalokhu ngicabanga kakhulu nomqondo uhlakazeke ngalokhu ngcabanga izinto ezingekho right. Uyasiza ngokuthi uhlanganyela nabanye abantu, nixoxe nje ngezinye izinto ezakhayo.

Eyi, eyi, ezinye zalezo y'khathi mangiy'cabanga, ngizizwa ngiba nentokomalo enkulu ngoba zazimnandi sazidlalisana kahle, konke nje sikwenza kube mnandi ngamanje ngisathi nje mangiy'cabanga, ngizwa ngikujabule.